Ho no ho bata haholo bosiung boo re la ra tlameha hore, re kgobala ka koloi ho fihlela tsatsi le tjhaba re kgone ho thola thuso.

Monate wa tekesi ena ke mokganni le batho e re palameng le bona, re buisana hamonate, ba letsitse le mmino o kgathollang mmele.

Mathata e ke a boneng ka nako ena kore bakganni ba tloha moo ba yang sentse ba tatile hore ba fihle malapeng a bona. Tseleng ho tletse dikoloi tse ngata, e mong le mong o batla ho ipona a fihlile hae.

Ho ya ka pono ya ka, ke kgotsofetse ka moo ba etsang mosebetsi wa bona ka teng, empa feela ba ka lokisa taba ya hore ba batle tjotjo, ba e tlohele, ba tlohele ho re batla tjotjo.

Tjo e ne e le leeto le monate haholo le ha le qadile ke tshohile. Ke ne ke tshohile haholo empa ha se tlohile sefofane se se se le hodimo mane ka thaba haholo, ka ikutlwa ke thabile haholo.

Ha e nthabise ho hang taba ena hobane e bolela hore ka mantswe a mang, o tlo nka se mo eletse hore a e reke tekesi tse ding.

Ha ke a thaba ho hang ka leeto e re nkileng. Koloi ya rona e kgutlile mabidi a senyehile, ho ne ho na le dikotsi tse ngata, ditsela ha dia loka ho hang. Ke kopa hore ditsela di lokiswe hore makoloi a kgone ho tsamaya, hobane ka mantswe a mang maphelo a rona ha bolokeha.

Ke lebohela ka moo a ila a nthusa ka teng ho fumana tekesi e ne ke ya ho yona, ne ke batla tekesi e meng ya Gauteng ha malome wa ka, ke sa tsebe hore na nka e fumana kae. A nthusa ka dithoto, a nkenya taxi-ng e nepahetseng ka fihla ka ntle ho mathata Gauteng.

Mehwanto ya boratekesi ile yang ama ka tsatsi le leng, hobane ne ke tlamehile ho ya mosebetsing, ka se ka finyella mosebetsing ho fihlela e fela ka mora beke tse pedi ntse ke sa kgoneng ho theohela hobane mosebetsing wa ka ke hole. Bongata ba bona be ntse ba lwanela ha e le hore, mohlomong bapalami tlamehile ba nyollelwe tjhelete ya ho palama, ke tsona tse ntse ba di lwanela tseo le ditsela ba lwanela ditsela, ba tsekisana ditsela, ba be ba bolayane.

Ke na le tshepo hobane, ke ntse ke tsamaya hantle ka bese ntse ke tsamaya le yona, tsohle dia nthabisa le maemo ohle a dibese.

Ke ile ka tsamaya ha monate le abuti wa ka leotong la koloi. O ne a kganna a iketlile, ke mametse mmino hone ho le monate. Ra ema KFC, ra ja, ra nka le difoto tseleng, re bina ho le monate ka koloing.

Ha ke nahane jwalo, ke nahana kae kae ba hlekefetswa, hobane ba na le hore ba lebale moo ba yang, hape le hona ba tla ba kgathetse batho ba tatetse ho tsamaya, ba fihle mo ba yang. Jwale ha ba tshehetswe ka ho lekana le ka moo ba tlamehile ba tshehetswe ka teng.

Ke nahana re tla tsamaya ka fly SA, hobane ke yona e thekong tse tlase. Re thole le visa le ditokomane tsohle tse re di hlokang, hore re tsamaye.

Dikoloi tsa Uber kea di tshaba hobane ba bangata, ba utswetswa difono, ba bang ba shapiwa, ba bang ba utsuwa batho ba lahleha ke dikoloi tseo.

Ke nahana le yona ka lehlakoreng la bona maphelo a bona a kotsing, hobane jwale ha o tsebe motho ao bitsang ke motho o feng, a nang le maikemisetso a feng ka bophelo ba hao.

Ay ntho e ke ile kae utlwa e bohloko ke nkgono a ne a tswa dishopong. O ile a lebala thuto tsa hae ka hara tekesi, e be e le hore mokganni wa tekesi ha tlamehile ho di isa ha nkgono, ya ba o inkela tsona ha di ise ho nkgono a ntsa bone hore nkgono ke yena a sileng dithoto.

Ntho ya pele e ke tlo mo botsa yona ke hore hobaneng re sa ka ra tsebiswa re le bapalami hore, di se di nyolohile ke bona ha ke fihla hona jwale. Ka mantswe a mang, nka se kgone ho tsamaya hobane ha ke na tjhelete e lekaneng, ke ho sa kgathalle maikutlo a rona re le bapalami, ke kwatile ebile ke bohloko.